nna ke ne ke sa bone molemo wa baholo ba rona, ha ba fetisa melao eo ho rona. Ne ke bona ekareng ke tsela ya bona ya hore tima dijo tse monate, ba batla ho ikwalla ka bo nama ya hlooho ya ya phoofolo efe kapa efe. Ba ne ba batla ho ikwalla ka mahe, ka dijo tseo ba neng ba sa batle re di je nakong tseo. Ha ke utlwisise lebaka leo baneng ba itshetlehile ho lona, ka hobane ke motjha wa kasheno. Ba ne ba sa batle ha re ba botsa dipotso hore na hobaneng ba sa batle ha re ja dijo tseo. Ke tjena re neng re sa ba nkelle hlohong, ha ntse ba re jwetsa hore ngwanana ha tlameha ho jang, ngwanana o tlamehile ho jang. Ba ne ba sa batle ho re jwetsa lebaka le utlwahalang hore nang hobaneng ba ne ba sa batle.

Ee, kea tseba hore motoho wa setso o pheuwa jwang. O duba phofo ka metsi a sefofo, o ntano e tshela tomoso, oe tlohele hore e bele, ho bolelang hore o emela e be bodila tomoso e kenelle. Ha se e betse, o tshela metsi ka pitseng a bele, ha qeta o tshele hlama ya phofo le tomoso ka moo. Ofoduwe e tjwatle metsotso e ka bang twenty, ebe wa e tshola.

Moetlo o latelwang ha ngwana a hlaha, ke wa hore ngwana ha a qeta ten days wa beolwa hloohong, ho tloswa moriri kaofela. Ha qeta o rweswa kgwetsa ngwana. Ba bang ba mo beha puleng, ba beha ngwana puleng. Hape, ngwana wa amohelwa ka nku lapeng leo, ba mo ananela ka nku, ba hlaba nku ho ananela ngwana.

Ke na le dikamano tse hantle le batho ba falletseng moo ke dulang teng ba tswang dinaheng tse ding, ba sa bueng puo e ke e buang. Hobane boholo ba bona ke batho ba rekisang, ba nang le dishopo. Ke kopana le bona letsatsi le letsatsi kapa nako e le e nyane, e kgolo le e nyane ke dula ke kopana le bona. Ka hoo ke reng, ke na le dikamano tse ntle ebile re na le tshebedisano mmoho, hobane boholo ba bona ba tshwere ntho tseo ke di rekang, tseo ke di hlokang on daily basis. Batho bana, ka hoba ha ba bue leleme la heso, re bua puo ya senyesemane le bona moo re sa utlwaneng ka puo ya rona. Hoba boholo ba bona ba se ba tseba puo ya rona, ba ithutile puo ya bona. Moo ba sa utlweng teng, re bua puo ya senyesemane hore re kgone ho utlwana ka puo.

Ho ya ka moetlo wa rona, motswadi o tena a iphumane a bitsa ngwana jwalo ka baka la hore bana ba hlahlamang bana ba hlokahetseng, ba o re ba bitsang ka hore ke di qoma ka sesotho. Ha ba ya tlameha ho rehellwa ka batho ba bang ho ya ka setso sa rona.

Tjhehe, ka bomadimabe ha ke na tsebo ya ho sebetsa ka difaha ebile ha ke na thahasello ya ho sebetsa ka difaha. Ke bona feela batho ba sebetsa ka difaha, ba etsa dintho tse tshwanang le di-bracelet-e jwalo-jwalo. Empa ha ke ke ithute ho sebetsa ka difaha.

Banana ba Basotho ba rutilwe ka mokgwa wa hore ba skebe ba apara diaparo tse hlahisang botshehadi ba bona, meaning di-private part tsa bona. Ba rutuwe le hore makgethe, ba tlamehile hore ba phehe, ba hlwekise bodulo ba bona.

Tjhe, ha wa loka hore batswadi ba tsebe di-social media-eng hore bana ba bona ba tlo nyalana. Ba lokelang ho tseba pele ke batswadi, eseng batho ba ditjhaba.